Ngumgalelo omhle kakhulu lo. Ngumgalelo omhle kuba kaloku ngoku seyizobanaye nomnye uchatha, umntu mhlawumbe aboleke i-thousand xa eyibuyisa laa thousand akasabuyisi i-thousand rand ngqo ngoku seyibuyisa iyi-one point two, one point three. Ngoku senze i-three hundred esecaleni ngoku kulaa thousand rand ebeyithathile. Cinga ke ngoku kushiyana uba umntu uboleka malini. Xa eboleka i-two thousand ayiseyo-three hundred le ibuya isecaleni yi-six ngoku, njalo njalo ke, njalo njalo. Iye ikhula kuzobakho ixesha apho funeke idivayidwe khona imali. Abantu aba bangabaphathi bomgalelo bafumane inxalenye yabo nabo kushiyeke eyoqhuba ishishini luhamba, ngoba ke ezi, lo mgalelo ubushishininyana ngoku.

Kaloku mhlobo wam i-UIF ndizokucacisela ndithi mhlawumbi, sisipaji apho athi umphathi wakho emane efaka kuyo khona. Mhla weengxaki, mhlawumbi sithi mhlawumbi uyagula awuzukwazi uphangela okanye mhlawumbi uselivini engabhatalelwanga uyothatha phaa ke ngoku kulaa UIF wena ikothusayo ngoku, uzokwazi uyothatha phaa kuyo. Ngoku uchophe phantsi ungaphangeliyo kubekho into oyifumanayo. Inceda njalo ke i-UIF.

Emveni kokuba ufumane ubungqina bedilesi yakho uye uye kule bhanki ufuna uvula iakhawunti kuyo uphethe i-ID yakho, ubungqina bobuwena, i-ID yakho, uye phaa. Xa ufika phaa ke ngoku uzofika uxele uba ufuna ukuvula iakhawunti nale bhenki. Bofika bafune ezi nto zimbini uziphetheyo, bakwenzele, bakwenzele. Uxele ke ngoku uba ufuna iakhawunti ethile, mhlawumbi ufuna andikwazi i-black card account okanye ufuna loo account, uxela phaa. Ugqiba kwakho ke ngoku emveni koba ubanike ezi zinto baza kunika ikhadi lakho uphume ugoduke.

Xa usebenzisa ikhadi, ibhanki kwi-intanethi soze ikubuze ibhanki yakho ukuba ithini ipini yakho tu. Soze ithi ibhanki yakho khawusithumele imali kule iakhawunti tu. Asoze ikubuze iinkcukacha zakho ezifihlakeleyo ibhanki yakho kuba seyizazi. Yeyona nto ofuna uqaphele yona leyo.

Kukuba kaloku abantu sebeqhele imali iziinkozo ngoku umntu ukholwa kuyibona imali , akafuni laa nto emane eyokuswayipa ngekhadi, emane esika ikhadi lakhe phaa kwezaa lantuza zaphaya eshophu xa ethenga loo nto. Ezinye ke mhlawumbi zeendawo abathenga kuzo aziyithathi ikhadi so kunyanzeleke ukuba mabaye kwi-ATM ke ngoku ayokhupha imali ezinkozo. Kodwa ke mna ngokokucinga kwam kuba abantu sebaqhela imali yabo uba mayihlale beyibona ibe ziinkozo, bengafuni ukuswayipa ngekhadi eli.

Kuba kaloku xa uthenga indlu, indlu uyithenga ingekho segameni lakho uyithenga komnye umntu. Uzomnika laa mali, masithi mhlawumbi indlu athi uyithengisa nge-three hundred thousand, wena uzomnika laa three hundred thousand to buy the, uthi for uthenga indlu leya. Kufuneke ke ngoku kufuneke ke ngoku ubhatale again ke ngoku for utshintsha amagama endlu asuke kuloo mntu aze kuwe. Abanye abantu ke mhlawumbi kungenzeka mhlawumbi laa mali yolantuza seyifakekile kulaa three hundred thousand ibikutshaje yona, abanye abayifaki. Yiloo nto funeke uyitshintshile kwenzele izoba segamani lakho ke ngoku. Naphaa itayitile yendlu kuye kubhalwe laa mntu izotshintshelwa kuwe, because xa uyithenge nje ungawatshintshi amagama indlu ayoyakho. Ayoyakho indlu iseyeyakhe, yena angafika akukhuphe kulaa ndlu kuba ayoyakho.